Etekisini ngincamela ukuthi ngihlale phakathi nendawo ngoba isikhathi esiningi uma kuba nengozi emgwaqeni. Kuvamise ukulimala amantu abahleli phambili noma abahleli ngemuva.

Etekisini ngincamela ukuthi ngihlale phakathi nendawo ngoba isikhathi esiningi ake sithi uma kwenzeke ingozi. Kujwayele ukulimala abantu abahleli phambili noma abahleli ngemuva. Akujwayelekile ukuthi kulimale umuntu ohleli phakathi ngendawo.

Imigodi emigwaqeni yebhuqu ijwayele ukuba imigodi eshona phansi and imvamisa kujwayele ukuba nezingozi kakhulu. Kanti emgwaqeni wetiyela ayikho imigodi ngoba lowo mgwaqo uhlezi unakekelwa.

Yebo kwake kwenzeka, sasigibele ebhasini lendlela ende sasisuka ezindaweni ehlukahlukene. Ngangisuka KwaZulu-Natali umuntu esuka eGoli ngimxoxela ngezinto ezenzeka KwaZulu-Natali. Naye engixoxela ngenhlalo nempilo yaseGoli.

Ngizizwa ngiphatheke kabi ngoba savota. Abaholi kumele basilalele futhi bafeze izidingo zethu. Izinyathelo esingazithatha njengomphakathi ukuthi sivale umgwaqo. Zingadluli nhlobo izimoto kuze kufike laba esibadingayo abazolungisa umgwaqo.

Izakhamuzi akufanele zinxeshezelwe ngomonakalo odalwe yimigodi. Ngoba imonakalo edalwe yimgodi imvamisa yenziwa into eyimvelo njenge zimvula nezikhukhula.

Ukuqiniseka ukuthi imigaqo inakekeliwe futhi iphephile umusebenzi kahulumeni. Ngoba kahulumeni kunomnyango obhekelele ezohambo okuwu-Department of Transport.

Umsebenzi wokuqiniseka ukuthi umgwaqo inakekelwe, kungumsebenzi kahulumeni. Abashayeli into abangayenza bona ukuthi bahambe kahle emgwaqeni.

Akukaze kwenzeka ngaso sonke isikhathi ngihlezi ngilifica. Koda uma ngizithola kulesi simo into engingayenza ukuthi ngicele imali yami engikade ngisuke ngibhukhe ngayo lelo thikithi .

Ngalokho ngizizwa kuyinto e-right-i ngoba leyo mali iyasiza ekulingiseni. Ihamba ekulingiseni umgwaqo noma ukukhokhela abanye abantu abasebenza e-mall. Njengabantu abahlanza izindlu ezincane ezikhona kwinxanxathela yezitolo.

Engake ngalithatha ngebhasi uhambo olwalusuka eThekwini eKapa. Ngandlulisa isikhathi ngokuthi ngibuke amavido ku-TikTok ekupheleni kohambo, ngazizwa ngikhathele kakhulu.

Indlela engaqinisekisa ngazo ukuthi ngifika ngesikhathi emsebenzini. Ukuthi uma ngisheshe ngezwa kusanesikhathi ngihambe ngiyogibela itekisi.

Amanani amathikithi amabhasi ahamba amabanga amade eNingizimu Afrika abiza inani elisuke lifanele lelo banga. Futhi awakhalisi ngoba awambi eqolo.

Akukaze kwenzeke ukuthi ngingaphephile ebhasini kodwa uma kwakungenzeka ngangingabikela umshayeli.

Imibuzo engingayibuza ngingabuza ukuthi ngabe babheka itekisi, babheka kanjani ukuthi imoto ifanele ukuhamba emgwaqeni. Ngabe babheka isimo imoto ekuso noma babheka isimo umshayeli wetekisi owenza ngayo.

Ngingabuza ukuthi babuka kanjani ukuthi imoto kufanele ibe semgwaqeni. Ngabe babheka isimo imoto eyiso noma babheka indlela umshayeli oshayela ngayo.

Okhona ukuthi kungenzeka kube nezingozi eziningi emgwaqeni. Futhi kungenzeka abasebenzi nabafundi sesidlulile isikhathi sokungena emsebenzini okanye esikoleni.